Basotho ba bang ba dumela hore mahe a dinotshi, theko ya ona e hodimo haholo mme ha ba no kgona ho lema ka botlalo.

Ha hona le dipula tse matla kapa maemo a lehodimo a se hantle, di-nutrients-e tsa mobu di ka fela. Mme sena ke sona se ka etsang hore balemi ba se ke ba duliseha.

Ho bohlokwa ho boloka lebese ka ditshelo tse leng hore di bolokehile mme di ka kgona ho bolokeha ka hara sehatsetsi nakong e lekaneng. Mme ditshelo tsa teng di tlamehile di dule di hlwekile hore lebese le se ke la tshilafala.

Nakong eo re phelang ho yona, ntho e nngwe le e nngwe e bonahala e le haufi mme e sa nke nako e telele. Mme ke nahana hore ha re na mamello e lekaneng ya hore re iphe tsebo e tla re thusa hore re iketsetse dijo tse leng tsa rona, re itimele hape re bone hore na dijo tse tseo re iketsetsang tsona di re lokela ka tsela e jwang. Ha re na tsebo kapa thuto e lekaneng.

Theko ya cheese e hodimo hobane e tswa dinaheng tse fapafapaneng. Mme e feta mekgahlelong e fapafapaneng pele e ka fihla mabenkeleng ao re e bonang ho ona.

Eya nka ikamahanya le melao ya mmuso. Ka ha ke sa etse jwalo, nka qetelletse ke le tjhankaneng kapa kgwebo ya ka e kwetswe. Seo nka se patalang basebetsi ba ka, ke diranta tse mashome a mararo ka hora.

Nna ke sebedisa motjhini o nang le dithipa tse etsang bonnete ba hore diphoofolo tsa ka di di hlabeha hantle.

Nna ke bona ho tla ba betere ha e le hore boikwetliso ba basebetsi ba polasing bo etswa lefapheng. Hobane lefapha le na le tsebo ka botlalo, le bile le na le disebediswa tse loketseng tse tlang ruta basebetsi hore na polasing ho sebetsuwa jwang. Mme dintho tse re tlamehileng ho di qoba ke dife le hore na re ka bolokeha ka tsela efeng?

Ho bohlokwa hore o dule o le malalaotswe ka mobu le dimatlafatsi sa ona, hore na o ka o boloka jwang? Haholo ha ele hore maemo a lehodimo a fetoha nako le nako. O tsebe hore na o ka boloka dijalo tsa hao ka tsela efeng? Ne neng? Ka tsela e jwang?

AI farming e etseditse batjha bobebe ba ho tseba haholwanyane ka temo. Ba tsebe hore na ba lema nako e kae? Ba lema jwang? Mobung o jwang? Dimatlafatsi tse hlahang ho ona kapa dintho tseo ba sa tlamelang ho di etsa jwalo ka ho tshela metsi a mangata kapa a sa lekanang mobung oo ba o lemang ho ona. O entse batjha ba kgone ho tseba kapa ho potlakela dintho tse e ka bang diphephetso temong ya bona.

Dintho tse ding tse nka di etsang ka masiba ke dijeresi, dimmate le tse ding tse ngata.

Mmuso o lokela ho hlahisa ditshebeletso tsena kapa mananeo ana haholo radio-ong moo e leng hore boholo ba batho ba fihlella teng kapa ba kgona ho mamela teng.

Nako e lokileng haholo ya ho jala, ke ka sehla sa selemo ha e le hore boholo ba serame, kapa pula, kapa maemo a lehodimo a loketse mobu.

Nna ha metjhini e robeha polasing ya ka, ke na le projeke e leng hore ke bitsa baahi ba ithaopang ho sebetsa nakwana eo mme ke ba lefa ka morao.

Tjhehe, ha ke so be le tsebo e lekaneng mabapi le ho iketsetsa leano la ka la kgwebo. Boholo ba nako ke ya ho ditsebi hore ke tle ke se ke ka etsa diphoso.

Thepa ya ho itshireletsa e bohlokwa hobane e qoba mafu a letlalo kapa a amanang le di-allergy tsa mmele.

Dijalo tsa ka ho di sheba kapa ho lekola maemo a tsona letsatsi ka letsatsi. Ho sheba hore na metsi a lekane kapa ha ho na tse leng hore di se di senyehile kapa di tla tloha tsa etsa hore basebetsi kapa nna ke kule ha nako e ntse e ya. Ke tshela metsi a lekaneng letsatsi ka letsatsi ho tsona.

Eya, ke bona ho le bohlokwa ho kenya dijalo tsa insurance-eng hobane ho ka etsahala hore ho be le mollo o matla kapa dipula tse matla tse ka senyang dijalo tsa ka. Hape ho ka etsahala hore ho be le boshodu kapa tshenyehelo ka ha diphoofolo di ka feta tsa fihla tsa hata dijalo tsa ka.

Nka rata haholo ho jala moroho, ditapole, tamati le eiye. Hobane ke karolo ya dijo tseo ke di jang letsatsi le leng le le leng. Mme nka se patale tjhelete ho tsona ka ha e tla be e le tse entsweng ke matsoho a ka.

Batho ba reka ditholwana tse makotikoting ha ba batla ho etsa di-salad-e tsa ditholwana, kapa ha ba batla ho etsa dino kapa dirisepe tse fapafapaneng. Tse kenyelletsang makolokoti, ditholwana tse ka hara makolokoti.

Eya, ke a o kgothaletsa mokgwa oo hobane lefatshe le leng le le leng moo eleng hore motho e mong le e mong wa itemela ho ka kgonahala hore a une meputso ya lona. Ka hoo, ho bohlokwa hore lefatshe ka leng le be le lebitso leo motho a reng ke la hae.

Tsebo ya ka ka tse jewang ke hore, dinatso ha di a tlameha ho jewa ke banana ba sokang ba nyalwa, hobane ho dumelwa hore seo se etsa hore popelo tsa bona di be matleng a hore ba ka tswala. Se seng se ke se tsebang tse amanywang le setso ke hore nama hona le ya bo ntate le ya bo mme. Hona le dikarolo tse ding tsa phoofolo tse sa tlamehang ho jewa ke batho ba bo mme, hona le tse sa tlamehang ho jewa ke batho ba bo ntate kapa bana.